O tlhoka lefelo le le siameng, mmu o nonneng, dipeo tse di siameng, metsi a a lekaneng le tshimo e e siameng.

Go sireletsa naga le go nna le mefuta e le mentsi ya diphologolo le diphologolo.

Mofeini, mabele le sorghum di botlhokwa thata gonne di tiisa mmele.

Mowa wa lefelo, mmu o o siameng le tlelaemete e e siameng for jalo.

Ga e na kafeini e na le di antioxidant tse dintsi, ga e na masalela a radio, e tlhagisiwa mo mafelong a a rileng fela.

Mo tsa go itlhokofatsa, e dirisiwa mo di-shampoo, e dirisiwa gape le mo dijong.

Matute a merogo, juice-e ya tlhago, merogo e e omisitsweng merogo e e tswetseng mo dithotong tse di bolokwang, dijo tse di merogo e re dirisiwang mo ditshelong tsa botlhe le kalafi.

Ke ne ke tla reka ditlhakwana, di botlhokwa mo go, mo go tafatsong ya dijo, ditamati, khabetšhe, diperepere tse di tala, beetroot-e, mme kgerotse le morogo wa setso.

Go tokofatsa tlhagiso ya maungo, go boloka maungo sentle, papatso le kgwebo, thuto le , tshireletso ya tikologo le puo le tshegetso.

Maemo a bosa a na le tshumetso e kgolo mo mofuteng ya maungo a ka jalwang mo polaseng ka gonne maungo a kgethegile, a tlhoka maemo a a rileng a bosa le mmu go nna le boleng jo bo kwa godimo. Temogo e e ikegileng ka bosa, bosa bo ama nako ya go jala le kotulo.

Temo ya maungo a kgethegileng thata mo lefatsheng la bosa, boikago jwa balemi go maemo a bosa, komelo, pula e ntsi thata, serame se se feteletseng, maungo, mefuta ya e tshwanetseng maungo.

Maungo a dira mebereko, batho ba kgona go lema polase, gotswe maungo go e go a rekisa kwa mabenkeleng, mme seo maungo ana a tshwanetse thata ebile a botlhokwa mo ikonoming ya Aforika Borwa, ebile a isiwa ko dinageng tse dingwe.

Merogo e na le seabe se se botlhokwa thata mo boitekanelong jwa motho le go oketsa dikotla ka ntlha ya phepho e nnang mo go yone, gape e ka tshwenyega, e ka tsengwa sentle mo dijong tse di dipolanete go dira dijo tse di lekanetseng. Seabe sa merogo, merogo e tlisa dibithamini, merogo e aga mmele.

Merogo ke dikarolo tsa ditlhare tse batho ba ba dijang e leng dijo mme gantsi di akaretsa mafolofolong a jaaka matlhare, medi, dithungwa tsa ditlhare, dipeo kgotsa dithulano.

Batho ba le bantsi ba rata go nwa Rooibos, go na le mefuta engwe ya tee, melemo e ntsi, ga e na kafeine, tatso e monate e e tlhago e dirwa mo Aforika Borwa. E humile mme e kgethegile.

E sireletsa tokologo thata, batho ba e rata mme e tota e le monate tota.